Basadi ba etsa mosebetsi o batsi ho feta banna ha o tluwa tabeng ya mo ya boetapele. Lebaka e le hore basadi ba kgona ho etsa mesebetsi e mengata ka nako e le nngwe mme ha ba etsa ntho, ba inehela. Ba e etsa ka lerato mme ba kenya se seng le se seng ba nang le sona bakeng sa mosebetsi oo ba tla be ba o kgethetse ona wa ho etella batho pele.

Batho ba mahaeng ba pheha nako e telele bongata ba bona. Lebaka e le hore disebediswa tsa bona tseo ba di sebedisang ke tsona tse ba nkelang nako. Ha ho tshwane le batho ba dulang ditoropong, bao ba kgona hore ba sebedise metlakase ho etsa dintho ka potlako. Ha ele mahaeng ba sebedisa mollo wa fatshe. Jwale motho o tshwantse a qale a be se mollo pele hore a kgone ho pheha. Hoo ho re ruta hore bophelo bo teng kantle ho motlakase kapa disebediswa tse re di sebedisang ditoropong. Wa kgona ho iketsetsa dintho ka ntle le ho etsetswa bobebe boo.

Motho e mong le e mong o na le tokelo ya ho etsa seo a se ratang, haeba a bona bohlokwa ba ho keteka ka mora hoba ngwana a kolobetswe kerekeng. A ka etsa jwalo empa ha sa bone bohlokwa ba teng, le teng a ka nna a se keteke. Ha se setlamo mme e mong le e mong o na le kgetho ya hae.

Ha moshemane a tsoha le boloi ha ho hlalosetsa se ele monna ya felletseng. Ho na le batho ba bang ba isang bana mabollo ba bashemane ba santseng ba le dilemo tse tlase Ho hao bolele hore ke banna hona le ba bang ba isang bana mabollo e le hore e se e le batho ba baholo, o hao bolele hore ke banna ka botlalo. Bona bo hlaloswa ho ya ka hora ha kelello ya motho e seng ho hora ha mmele wa motho jwale ho ya lebollong ha ho hlalose hore motho ke monna a felletseng

Mokete o jwalo kea o tseba, empa ha ke hopole kile ka fihla moketeng o jwalo. Mekete ena ya hlokahala lebakeng la hore Basotho ke batho ba e leng hore mabitso a bona a na le tlhaloso. Jwale ha ba kopanye, ba ananela ngwana a qetang ho hlaha, a fuwe lebitso ke moo ba bontshang bokgoni ba ho reha ngwana lebitso la hore manolla lebitso leo hore tlhaloso ya lona ke efeng.

Hangata marena a ha jwale a romeletsa batho ho ba etsetsa mosebetsi. Ha se bona ba ikelang tulong tseo, ho lo lekola le ho shebisisa tulo hore ya lokela na hore batho ba ka dula ho yona? Na? Ba romela basebeletsi ba morena, mme bona ba iketsetsa fela lebakeng la tjhelete ya batho ba tlo rekang ditulo tseo, mme marena a ke a tsebang. Ke marena a motseng moo batho ba dulang teng. Ntho e nngwe le e nngwe e etsuwa moreneng.

Ha hona letho le ntshusumeleditseng tumelong ya ka, empa ke latetse tumelo ya batswadi, moo ke holetseng teng. Batswadi moo baneng ba dumela teng, le nna ke dumela teng, ha hona tshusumelletso.

Batho ba itulela ditulong tse ratwang ke bona le moo ditshebeletso tsa mmuso di sa fihleng ha bonolo teng. Lebaka e le hore mmuso wa rona ha o nahanele batho ba kojwana di mahetleng. Ditulo tsena ba di rekisa ka theko tse hodimo, tseo e leng hore batho bana ba kojwana di mahetleng ha ba kgone ho di fihlella kapa ho di reka lebakeng la ho hloka tjhelete. Jwale ha mmuso o ne o ka nahanela, batho bao wa ba fa di bodulo ne ho kekebe hwa ba le ntho e jwalo e etsahalang ya hore batho ba itulele feela le ditulong tse sa dumellwang hore batho ba ka dula ho tsona.